Ke motho mang le mang. A lokela ho apply-a overdraft facility. Hobane kaofela ha rona, re a e hloka.

Ha ke o adimile tjhelete. Ke o biyela kgwedi e le nngwe. Hobane, le nna ke a e hloka. E feela ke adima wena, hore o phethahatswe mabaka a hao. Hore le nna ke tle ke kgone ho phethahatsa a ka. E ne ke bona hole molemo hore ke kgo adimile kgwedi. Hobane mafelo a kgwedi mohlomongwe o tla ba o na le yona.

A ka ya Pep. Ho yo etsa money market. E bobebe, ebile e bonolo.

E na le melemo hobane, tjhelete e fumaneha ka pela. Ebile ho na le di hodise tsa tshebediso ya ditjhelete. Hape e hodisha le credit card. Credit records.

Taba ena e ntshwere hantle. Hobane, monna le mosadi ba a tshwana. Ke batho ba tseo. Ha rena re hwetja dithuso tsa ho qekwa. Le bona ba ba tlameha o gwetja dithuso. Hobane ngwana o tlisa ke batho ba babedi lefatshe.

Ke hore mosadi wa o ho tshwara tjhelete. O jele ditjhelete tsa stockvel. Le hona ho dula ho na le manganga kapa ditshele.

O na le matsatsi a tax-free savings. Moo o ka bolokang tjhelete, ya hao free ba sa o patadise tax. E ne ho na le di interest, interest fee ya hao. Hangata o ba le interest fee e ngatanyana.

O swanela ke ho lebella hore na company eo e molao o na. Le hore na company eo e rekisa dilo tse shahlileng na.

Dipampiri tsa ditaba. Radio ya lehae. .

Ne ke tlamehile ke fumane yo tjhelete ya UIF. Ka di twenty-three tsa kgwedi ya ka twenty-three Hlakubele. E feela ha ka e fumana, mara e feela ka e fumana. Empa ke editse dilo kamoka tseo ke tsona ke tlamehang ho di etsa. Hore ha ke apply-ela UIF, ne ke kopa o nthuse.

E ka mo thusa haholo, hobane e boloka tjhelete. E ne o ka kgona ho nka tjhelete hang hang, ha o e hloka. Nako e nngwe le engwe ha o nyaka ho e sebedisa.

Ke short-a ke hore ha ke shome. Ebile ha ke tsebe, hake tsebe ka yona.

Ke palo ya ho bontsha hore motho a ka tshepahala ho adima tjhelete.

Ha a tjhentjha five hundred, five hundred dollar, to rand. E ba nine thousand four hundred and twenty-eight comma fourteen. E ne a ka e tjhentjha ko Global, Global Foreign Exchange.

Hobane ha ba ke ke ba kgona wa patala sekoloto sa bona. Ka hobane ba, kgola tjhelete e le e nyane. Ba ke ke ba kgona ho patala sekoloto, ba be ba reke tseo ba dihlokang.

Ke tla block-a di call tsa bona. Hobane, ho adima tjhelete ha ho bose. Ho bohloko, ho busetsa morao.

Ho kadima tjhelete mashoniseng, ha se tharollo. Hobane ha o adima tjhelete mashoneseng, o tlo e busetsa e na le interest. E ne bomashonisa ba tshosetsa batho, hangata ha ba sa patale.